Ibrasolz sprawuthi isityalo sexesha elipholileyo esikhula kakuhle ebusika kunye nekhayli uhlaza olomeleleyo olukwaziyo ukunyamezela iqabaka kunye namaqondo ubushushu. Isipinatshi, isityalo sexesha elipholileyo esinokulinywa ebusika nebhrakholi isityalo sexesha elipholileyo esikwaziyo kunyamezela iqabaka.

Isityalo sokuqala endingasidalayo sinokuba sisityalo esiphuhlileyo sobujeneli bemfusa esifana nombona okwaziyo ukumelana nembalela okanye uhlobo lwengqolowa oludibanisa izivuno eziphezulu, ixabiso lesondlo kunye nokumamelana noxinzelelo lwendalo.

Malume, kusenokwenzeka ukuba imfuyo yakho yatyeba kakhulu ngenxa yokutya kakhulu okanye ukungalingani ekutyeni kwabo, nto leyo enokukhokheleka ekuzuzeni ubunzima obugqithisileyo okanye mhlawumbi baye bafumana ukufikelela kumthombo wokutya onomxholo ophezulu weekholari.

Ukuveliswa kwamaqanda amancinci kunokufaka isandla ekuphuculeni uqoqosho kunye nokunciphisa indlala ngokubonelela ngomthombo wengeniso kumafama asekuhlaleni, ukwandisa ukufikelela kwiphrowuthini efikelelekayo kunye nokuxhasa ukhuseleko lokutya kuluntu.

Ukufuya iihagu kunokuthintelwa ziingxaki ezifana nokuqhambuka kwezifo, iindleko eziphezulu zokutya, ukongelanga kwezindlu kunye nokuguquguquka. Konke oku kunokuchaphazela kakubi ingeniso amafama eehagu nawo ajongana nemingeni efana nokuthotyelwa kwemithetho.

Ukujongana nosongelo lwembalela ndiza kulungiselela ukuphuhlisa isicwangciso esibanzi solawulo lwamanzi esibandakanya ukugrumba amaqula, ukwakha iindawo zokugcina amanzi kunye nokuphumeza iindlela zokonga amanzi.

Izikhukhula eMzantsi Afrika zinokuba neziphumo ezibi kuphuhliso lwezilimo kuquka ukukhuliseka komhlaba, ukonakalisa kwezityalo nokulahlekelwa yimfuyo nto leyo ekhokeleka kukungabikho kokutya kunye nelahleko yezoqoqosho kumafama.

Ukuqinisekisa ukuba imfuyo iyagonywa kubalulekile ukuthintela ukusasazeka kwezifo ukunciphisa izinga lokufa kunye nokukhuthaza impilo yezilwanyana kunye nemveliso, nto leyo ekhusela ubomi bamafama kwaye ifake isandla kukhuseleko lokutya.

Njengomfuyi wehashi ndingamxelela umntakwethu ukuba enye yezona zinto zinzima kukukhetha kunye nokuthelekisa ihashi elichanekileyo kunye nemazi yehashe ekukuvelisa inzala eneempawu ezinqwenelekayo ngelixa ikhawulwa ngumngcipheko wokukhubazeka kofuzo kunye neziphumo ezingalindelekanga.

Ukufumanisa ukuba ndingaseka ngempumelelo ifama yewayini kwindawo yam ndithathele ingqalelo uvuthondaba oluphakathi kunye nehlobo elishushu kunye nobusika obupholileyo bulungele ukuliya komdiliya ndingathanda ukuhlalutya ukubanjwa komhlaba kunye nokukhupha amanzi kwindawo yam ndingenza uphando ngemfuyo yewayini kwingqi yam ye-market ezinokubakho zeemveliso zam.

Ndingabelana ngesipinatshi nabahlobo kunye nosapho, ukunikela ngesipinatshi kwiindawo zokutya zasekuhlaleni kuyakunceda abo abasweleyo. Ndinokucinga ngokwenza iimveliso ezisekelwe kwisipinatshi. Ukuba isipinatshi sigqithile kubomi baso ndingasivundisa ukuze senze umhlaba otyebileyo.

I-walnut emnyama ixabiseke kakhulu ngenxa yomthi wayo omnyama omeleleyo, ilungele ukwenza ifanitsha yomgangatho kunye nemipu.

Iinkomo nje ngazo zonke izinto eziphilayo ziyakwazi ukuva iintlungu, uloyiko kunye novuyo ngokukhuthaza unyango olungcono kunye neemeko zokuphila iphulo lingaphazamiseki. Ulwazi malunga nentlalontle yezilwanyana kunye nokukhathaza abantu ukube bacinge nzulu.

Ngelixa kungekholwazi luthengqo kwinani loomatshini abakhoyo bokulungisa uboya ishishini liphumenze ubugcinisa obutsha bokuphucula ukulandeleka kunye nozinzo.

Ukulima itswele kunokuba lula kodwa izinto ezifana nomgangatho womhlaba, amanqanaba okufama, ubushushu nokulawulwa izinambuzane ezitshabalalisayo kunokuchaphazela ukukhula kwawo. Amatswele afuna umhlaba ophuma kakuhle ukufuma.

Qinisekisa ukuba iigusha zineendawo zokuhlala ezomeleleyo okanye ishedi ezinokukhusela ekubetheni ukukhanya kunye nemozulu embi. Kuthintele ukutyisa iigusha kwiindawo ezivulekileyo ngexesha lendudumo, ukuba oku kuyenzeka hambisa iigusha kwindawo ekhuselekileyo, hlala unolwazi malunga neemeko zemozulu.

Ntombi yam, ngumcabango ohlakaniphileyo lowo. Nangona kunjalo ubisi oluvela kwinkomo alufani ncam nobisi esiluthengayo kwiivenkile. Ubisi oluthengiweyo kwiivenkile lufakwe kwi-pasteurized, oko kuthetha ukuba kushushu ukubulala nayiphi na i-bacteria embi enokuthi ibe khona, ukwenza ukube kukhuselekile ukuba sisele. Ubisi oluhlaza oluvela kwinkomo lunokuba nee-bacteria ezifana nekholi okanye isamonela enokuthi igcine ubisi olugqithisiweyo.

Molo mmelwane, bendifuna ukuthetha nawe malunga neebhokhwe zakho, ndiyaqonda ukuba zinokuba mnandi kakhulu kodwa xa zingavelelwanga kwaye zingena eyadini yam zibangela iingxaki, zitya izityalo zam, zonakalisa isitya sam kwaye zishiya ngasemva inkunkuma enokuthi ibe yinkxalabo yempilo. Ndinexhala malunga nokuchola abakwenzayo kunye nomonakalo onokuthi ubangele ukuba uqiniseke ukuba uya kuqinisekisa ukuba ziyavalelwa.